Iinkonzo zostrimisho zithandwa kuba zikuvumela ukubukela nantoni na nanini na ngaphandle kokulinda okanye intengiso, zikwabonelela ngoluhlu olubanzi lweemuvi kunye nothotho olufanele abantu abohlukeneyo.

Mhlobo wam, ndicela uxolo kodwa ndixhalabile ngoku. Ndifuna ukugqiba umsebenzi wesikolo kwaye idatha yefowuni yam iphele ngokuphanyazo. Ndicela undincede, ndicinga ukuba ixabiso ledatha kweli lizwe liphakamileyo kakhulu, ndicinga ukuba siza kufumana izisombululo ezahlukaneyo.

Iruthta enebhetri iqinisekisa ukuba usenayo i-intanethi naphantsi kokucima kombane, ihlala ixesha elide isebenza kwaye ilungele ukufunda okanye ukusebenza ngaphandle kokuphazamiseka. Ikwenza kube lula ukuhamba nayo uze uqhube imisebenzi yakho naphi na.

Mhlobo wam, ukuze niqhubeke neWi-Fi xa kukho ucimicimi wombane ningasebenzisa irutha enebhetri okanye niyixhobe nge-power bank, ningasebenzisi idatha esefowunini njenge-hotspotaXa iWi-Fi iyekile ukusebenza. Ezi ndlela zinceda ukuba umsebenzi wesikolo uqhubeke ngaphandle kokuphazamiseka.

Ewe, ndingammamela unomathotholo ukufumana uqikelelo lwemozulu kuba ulula ukuwusebenzisa naphi na, luncedo ekucwangciseni usuku, ukunxiba kakuhle, okanye ukucwangcisa uhambo.

Imida yezixhobo kwiinkonzo zostrimisho yenzelwe ukusetyenziswa gwengxa kwiakhawunti, kodwa ingabangela iingxaki xa iintsapho ezininzi zisetyenziswa iakhawunti enye. Kungangcono ukuba kubekho iinketho zemirhumo eyahlukeneyo ukuze wonke umntu akwazi ukuyonwabela ngaphandle komqobo.

Amajelo onxibelelwano anceda ekwabelaneni ngolwazi nasekunxibelelaneni ngokukhawuleza, kodwa azisa iingxaki ezifana noxinizelelo lokuzilinganisa nabanye kunye nemiphumo embi kwimpilo yengqondo. Kubalulekile ukuwasebenzisa ngobulumko ukuze sikhusele impilo yethu nengqondo.

Tata, andifuni ukuba i-DVD player ephukileyo ikuphoxe kuba amaqonga okubukela iifilimu kwi-intanethi njengamaNetflix, ooYouTube kunye noShowmax anikezela ngoluhlu olubanzi lweefilimu. Ungakwazi ukufumana iifilimu ezizasemva simihla okanye ngexabiso eliphantsi kwi-intanethi. Singayikhangela kunye iifilimu yakho oyithandayo kwaye siqhubeke nesicwangciso sakho esihle.

Ukufikela kweWi-Fi kungaphucula imfundo ngokunika abafundi amathuba okufunda kwi-intanethi, kungavula amathuba emisebenzi kunye namashishini kwi-intanethi. Kungancedwa abantu bafumane ulwazi ngokukhawuleza bancede ukuphuhlisa uluntu.

I-One GB yedatha ayanelanga ngenyanga kuba uninzi lwezinto kwi-intanethi zitya idatha eninzi. Ukubukela iividiyo, ukusebenzisa iiephu, kunye nokufunda kwi-intanethi kutya idatha ngokukhawuleza. Abasebenzisi abaqhelekileyo bayayigqiba le datha kwiiveki okanye ngaphantsi.

UTelkom ubonwe njengeyona nethiwekhi ifikelelekayo eMzantsi Afrika ngenxa yamaxabiso ayo aphantsi. Nangona kunjalo inokube nonxibelelwano olungazinzi kwezinye indawo. Ukukhetha inethiwekhi kuxhomekeke kwindawo okuyo, ixabiso, kunye nokuthembeka konxibelelwano.